Iye, likhona engilaziko nelithandwa nangaphetjheya.

Umlingisi oyikutani efilimini ubonakala ngokuvela khulu efilimini.

Kungombana abalingisi labo basuke benza izinto ezingafaniko.

Ayikho into enjalo. Umuntu nase afuna ukwenza ubulelesi uyabenza, akuyi ngombana ububone efilimini namkhana ububone kumabonwakude na.

Lokho kuyabadima ithuba lokobana bangakghoni ukubabukela ku-inthanethi.

Ngithanda ukuwabukela kumabonwakude kungombana umabonwakude uyadlala nalokha unganalo idatha, i-inthanethi idinga idatha ukuze ukwazi ukubukela amafilimu.

Kukuwabukela kumabonwakude namkhana uwa-download ku-inthanethi, ubenawo kumaliledinini wakho.

Yi-The Mother ngombana iyangifundisa kobana umma uqakatheke kangangani epilweni yakho begodu kufuze kobana umthande, umhloniphe ngaso soke isikhathi.

Ngiwathandela kobana anefundiso, ayangifundisa izinto ezinengi engingazaziko mayelana nepilo.

Mina ngithanda amafilimu akhuluma ngezinto egade zenzeka kade, esikhathini esinengi.

Iye, ngicabanga bona asabukelwa khulu ngombana abanye abantu abanayo i-inthanethi, njengabogogo nabobamkhulu, abantu abadala abanganabo abomaliledinini, abakwazi ukungena i-inthanethi.

Stolen, ngiyo edume khulu ephasini zombelele.

Ngombana ziyafundisa abantu imidlalo.

Lokho angeze kwenza abantu kobana bagcine bangasaya eenkundleni.

Ngithanda ukuwubukela bunqopha etatawini, ngikwazi ukubona kuhle.

Ngikhetha ukulifumana emrhatjhweni.

Kukobana bavale imidlalo, ingasadlali kuma-inthanethi. Lapho-ke abantu bazokwazi kobana bayoyibukela ematatawini.

Ingakuqedela idatha ngombana ibholo idinga idatha elinengi ukuze ukwazi ukuyibekela ku-inthanethi.

Kubangwa kukobana i-inthanethi idinga idatha ukuze ukwazi ukubukela umdlalo ofuna ukuwubona.

Ziyenza kuhle ngombana abanye abantu bayabheja khona lapha ku-inthanethi ngemidlalo le evane idlala ngalelo langa.

Iye, ngicabanga kobana amalimi anikelwa amalungelo afanako kumabonwakude weSewula Afrika, uyazikhethela kobana ufuna liphi ilimi kumabonwakude wakho.

Awa, mina angikwenzi lokho nangibukele ibholo erarhwako kumabonwakude.

Kusiza ngombana abanye abantu abalazi ilimi lesintu.

Isibumbanisa ngombana nakunemidlalo, abantu abanengi bayaphuma bayokuhlangana ematatawini, bayokubukela imidlalo.

Balithola ematatawini lapho kuzabe kukhona imidlalo edlalwako ngaleso sikhathi.

Kufanele abenekghono lokuthula iindaba ezimayelana nemidlalo.

Iye, kungakghonakala lokho ngombana kweminye imirhatjho bayakwenza lokho.

Yingoma kamma uNomhlekhabo ethi, emaweni. Ivunywa lokha nakuneminyanya yesintu yesiNdebele.

Kusiza ngombana abantu bangazi begodu bafunde ngamalimi wesintu lula khulu lokha nakatholakala kudijithali.

Kungombana izinto zanje zitjhentjhile, azisafani nakade.

Ngizithandela umvumo we-House. Lowo umvumo omnandi khulu, ongithoba ihliziyo nangiwulaleleko.

NguNothembi Mkhwebani. Ngimthanda ngombana unelizwi elivuma kamnandi begodu iingoma zakhe zinemilayezo engaba lisizo ebantwini.

Idatha libiza imali ephezulu khulu, kungombana yoke into ifuna idatha amalanga la. Liyabiza lona shame.

Idatha liqakathekile ebantwini, kungombana libasiza ukuthi bakwazi ukungena ku-inthanethi.

Ukubukela amavidiyo ngikho, ngikho okuqeda idatha khulu, kungombana amavidiyo afuna idatha idatha elinengi kunalokha mawuthumela umlayezo.

Umuntu angabulunga idatha ukuze lingapheli msinyazana. Nakangaliberegisa kuhle, angabukeli amavidiyo esikhathini esinengi.

Lokha umuntu nakutholakala bonyana umaliledinini wakhe uphelelwe lidatha, i-inthanethi angeze isafuna ukungena. Kuzokudingeka bonyana athenge idatha.

Abantu balithenga kuhle idatha, abanye bathenga i-airtime bese bathenga idatha ngalo, abanye balithenga namabhanga.

Idatha lapha enarheni yeSewula Afrika lithoma ku-five rand, liyahlukahlukana ngokuya ngama-network wakhona.

Idatha lokha nalithengwa bentwana besikolo, kufanele kobana libize amanani aphasi, ekufana ne-ten rand.

Imihlobo emibili yedatha yi-Facebook data and WhatsApp data.

Awa, asisakghoni siyancenga khona. Kungombana vele ipilo yanje nawunomaliledinini ongena ku-internet, kufuze ahlale anedatha.

Angazi kobana kubayini idatha eSewula Afrika libize kangaka.

Mina ngilonga ngokobana ngingabukeli amavidiyo, ngithumele imilayezo engibona kobana ibalulekile kwaphela.

Ikhamphani enedatha elibiza ngconywana ngenyanga yi-Cell C.

Okudla idatha khulu phakathi kweenkundla zokuthintana nokudlala umvumo ku-inthanethi, kudlala umvumo ku-inthanethi.

Iye, ngibona bonyana idatha liba ngconywana ukubiza nawuyithenga ngobunengi.

Idatha nawulithengako u-dial ngomaliledinini u-star one four one, star two hash. Bese-ke kufuze kobana ube ne-airtime kumaliledinini wakho, ukuze ukwazi ukuthenga idatha.

Kuyahlukahluka, kuya ngokuthi wena uthenge idatha elingangani, eli-last inyanga, namkha idatha elihlala ilanga linye, namkha idatha elihlala, elihlala seven days, njalonjalo.

Awa, awunamanga. Nami ngibona kunjalo.

Umukghwa loyo ungaqedwa kukobana amakhamphani aberega ngamadatha awucime skoen. Umuntu, idatha mdele liphele lokha naliqedileko, lingapheli ngombana batjho liphelelwe sikhathi nanyana likhona.

Ungawulisa ngokobana uzitholele i-router, wazi kobana uthenga idatha kanye ngenyanga.

Iye, i-Wi-Fi ilisizo ebafundini, kungombana abanye abafundi ababi nayo imali yokuthenga idatha.

Itheknoloji esakhasako, esakhasako zizinto ezingakaphuquki, ezisese phasi ngomkhakha.

Ingasiza khudlwana, kungombana abafundi bangathola amathuba angcono wokufunda kunalokha balokhu bafunda ngeencwadi.

Itheknoloji abantu abakhubazekileko ingabasiza kobana baberegise imitjhini yokusebenza, angekhe kwakateleleka kobana basebenzise izandla zabo, namkhana kulokha bangasakghoni.

Kungombana itheknoloji ibaluleke khulu emaphilweni wabantu, begodu yenza ipilo kobana ibe ngcono, ingasafani nakade.

I-eLearning elethwa yitheknoloji kufunda izinto ezitja esingazaziko, egade zingekho esikhathini sakade.

Iinkolo zingasebenzisa itheknoloji khudlwana ukuthintana nabafundi.

Iye, kungasiza khulu lokho. Kungenza kobana izinto zibe ngcono, nepilo ibe ngcono.

Angasekelwa kuhle lokha nakangahlala angatjhugululwa ngenca yetheknoloji, ahlale anjalo.

Migadangiso enefundiso efundisa abantu mayelana nento ethileko.

Umabonwakude uyasiza khulu. Ibile iksasa likhona kumabonwakude, ngombana ezinye iindaba ezinengi, sizazi ngomabonwakude nabofunjathwako.

Iye, likhona engiyaziko langeSewula Afrika, elithandwa khulu nangaphetjheya.

Umlingisi oyikutani ubonakala ngokuthi avele khudlwana esikhathini esinengi, begodu ahlangabezane nobudisi, kodwana agcine sele sekabunqobile.